Ama-brand ngingawaluleka ngokuthi, akhethe labo bantu okuyibona ngempela abalungile, bababhekisise futhi ukuthi barejistiwe yini, bangathembi noma ubani, ngoba lokho kungabadalela izinkinga ekugcineni.

Ukuthi uma nihamba, nithenge eyenu i-Wi-Fi, nifake idatha eyanele, ukuze lapho eniyakhona ningalokhu ni-waste-a imali ngokuthenga idatha, ngoba ama-data rate awafani ezindaweni eziningi, ukuze nizokwazi ukuhlala nixhumana nemindeni yenu.

Ama-trend amaningi manje asekhona, kukhona lamakhamera andiza emoyeni, phecelezi abizwa ngama-drone, okuyiwona akwazi ukubheka izinto eziningi, noma ngabe ngihlezi ekhaya, ngiyakwazi ukuyithumela lapho engiyithumela khona. Futhi namamuvi manje sesiyakwazi ukwak'susa efonini siwabuke kumathivi, phecelezi la abizwa ngama-smart thivi. Semaningi ama-trend akhona manje.

Ngingabiza amaciko asendaweni ahlukahlukene. Lokho kuzokwenza umcimbi ukuthi ube nesasasa.

Uma ungumgqugquzeli wenkundla zokuxhumana, uma ufuna ukuheha izethameli, ukhipha imiklomelo, noma izinto ezithize ezizobaheha ukuthi bafike kulowo mcimbi, noma kulelo dili osuke ulibambile.

Eziteshini zendabuko kumele kube khona izintatheli eziphumayo ziyofuna izindaba, zibuye zizothula lezo ndaba, kanti ezinkundleni zokuxhumana, ubika manje, udaba luphuma manje, abantu bakwazi ukuluthola lusashisa udaba.

Ukusebenzisa iselulafoni kudla kakhulu i-airtime nedatha, kanti ukusebenzisa lo, okuhambisa imiyalezo, khona kudla kangcono ephaketheni.

Kuyasiza kakhulu ukuba neziteshi zomphakathi, ngoba izindaba zifinyelela kalula kwezinye izindawo, nezinkinga eniba nazo niyakwazi ukuxhumana nesiteshi somphakathi, ukuze lizozwakala izwi lenu, nezinkinga zenu zizwakale emphakathini wonke.

Ubaba uSompisi kungamele ahambe aye ebhange lakhe ukuze bamchazele kabanzi nge-payroll, ukuthi angasebenzisa kanjani ukuze akwazi ukuholela abasebenzi bakhe. Uma engakwenzi lokho angaze enze izinto ezingekho right, ngoba imiphumela yokusebenzisa ifoni, abanye bayakwazi uku-hack-a ifoni. Ibhange lingamchazela kangcono ukuthi ikuphi okumele akwenze.

Ngingameluleka ngokuthi uma esebenzisa ifoni, noma ngabe umhlobo omdala, noma ngabe umhlobo omusha, kune-infomation okungamelanga ukuthi uyinikeze abantu, noma umuntu ecela ifoni yakho ungamnikezi, ngoba kusuke kunezinto zakho ozifake phakathi. Uma ecela ifoni, ngingamnikeza ngoba vele ngisuke ngingasezu kuyisebenzisa. Kodwa yena, kumele ukuthi aqaphele ukuthi ahlezi ephephile, ngoba kuningi okuba semafonini ogcina kutholwe abantu abangafanele.

Abagqugquzeli nabadlali kukhona izinto abagcina bezifaka ezinkundleni zokuxhumana okutholakala ukuthi, izindaba ezingazange baba nolwazi lwazo kahle, kugcine lokho sekudala izinxushunxushu. Lapho kufanele kube abadlali abakwaziyo, noma abakufundele ukuthi wolwazi olunjani abalifaka ezinkundleni zokuxhumana.

Amadivayisi amanje ahlakaniphe kakhulu, ngoba ezimbonini zokuthutha uma ungazi lapho uyakhona, uyasho ikheli lalapho oyakhona, idivayisi leyo ikuthatha ukubeke lapho oyakhona.

I-jazz ingumculo omnandi opholile, kanti i-hip hop yona ithanda ukuba nomsindo obuye ube namadramu kancane, bese kuthi loyo mdansiso, bayadansa, benza konke nalokhuya nalokhuya, kuhlukene kakhulu. So, umculo nje uhlukene ngezici eziningi.

Ngingamsiza ngokuthi athenge lokhu okubizwa nge-router, afake ilontuza i-Wi-Fi. Lokho kuyomsiza ngokuthi angamoshi kakhulu amasenti.

Izinyathelo ongazithatha uma usoliwe, ukuthi uqinisekise ukuthi konke okwenzayo unobufakazi bakho, noma okukhulumayo unobufakazi bakho, futhi ukucwaningile. Uma-ke usolwa, bese ukhipha ubufakazi, noma uma uthula izinhlelo kube ukuthi uya dividiya, kuze kubonakale yonke into oyenzayo. Lokho kuzokwenza ukuthi bangakusoli ngendlela engelona iqiniso.